Ke motshameko wa dibeke, melao ya teng ya gore o tshameka ke gore go na le bolo e go kolopiwang ka yone mme o tshwanelwa ke go sia gore o seke wa kolopiwa ka bolo eo. Mme mo go sieng ga gago o tlhomaganya ditena kgotsa dithini gore di feleletse di tlhatlhagane tsotlhe. Mo tlhatlhamanong ya tsone ga o di feditse ko teng fa o thopileng teng, mme ga o ka palelwa wa kgomiwa ke bolo eo go reela gore o dule kgotsa o fa ba bangwe tšhono ya go tshameka. Mme ga o ka feleletsa o tlhatlhagantse di-thini tseo kgotsa ditena o feleletsa o le mo fenyi.

Ke ka bopa motshameko wa go ruta batho ka ngwao ya bone seo se botlhokwa ka gore se ka fetola ka mokgwa o batho ba dirisang inthanete le mafaratlhatlha ka one. Mme se boe gape se ba rute ka ngwao ya bone le tsa botshelo jwa bone ba ntse ba le mo motshamekong.

E ba ruta go berekisa tlhaloganyo ya bone, e ba ruta go nagana, e ba ruta go tla ka maele a go falola, mme ebile e ba ruta go se itlhoboge le go nna bopelotelele.

E ne e ka nna Doctor Khumalo ka gonne o a atlegile, o a itsagale. Mme go dirile ditiro tse dintle tse di tokafaditseng matshelo a batshameki ba bangwe le ba ba tla tlang ba tshameka.

Go ka rotloediwa gore metshameko e nne teng kwa dikolong, e nne teng kwa metseselegaeng, e nne teng mo metseng le gotlhe gore bašwa ba leng teng. Mme go nne le thulaganyo ya go leta mongwe le mongwe go tshameka le go ka ikatisa mo metshamekong e, gore re feleletse re nnile le bašwa botlhe ba ba tshamekang.

Ke melemo e tshwana le di-antibiotic-ki le di-supplement-e tse di oketsang maatla le go go fa maatla le dikotla tse di tshwanetseng fa o tshameka.

Ba tshwanelwa ke go itekanela ka gonne ba seke ba bona kotsi kgotsa ba palelwa ke go taboga kgotsa go dira o se se dirwang kwa mabaleng. Metshameko eo e akaretsa kgwele ya dinao, motshameko wa rugby, le motshameko wa difeisi kgotsa wa mabole o tlhoka gore o bo o itekanetse.

Go botlhokwa ka gonne go rotloetsa mmele wa motho go fokotsa malwetsi le go ka feleletsa o ikhutsa mo tirong ya gago. Dilo dingwe tse o ka di dirang go ikentsha bodutu ke go nna le ba ditsala, go etela ba masika le go ya . Mabaka a a leng botlhokwa ke one a gore o se jewe ke bodutu, mme o dire dilo dingwe tse di tla feleletsang di go bontsha pholo e e siameng le mmele o itekanetseng.

Go ba rotloetsa 'tsatsi le letsatsi gore bašwa ba ikatise ba tsenele metshameko, ba ba rotloetse jalo go tswa mo nnotaging le mo diritibatsing. Seo se ka thusa bašwa gore ba bone botlhokwa joo jwa go ikatisa le metshameko ka jaaka bo ba kaelwa ke batsadi le bakatisi.

Tiriso ya diritibatsi e senya metshameko kgotsa metshameko ka batshameki ba bangwe, ba tla bo ba na le bokgoni jo bo feteletseng go na le ba bangwe ka ntlheng ya diritibatsi. Mme se se ka lebelelwang ke gore batshameki botlhe ba tlholwe pele ga metshameko, mme ba rotloediwe go ikatisa le go tlogela go ikaega thata diritibatsi tse di ba fang maatla seo se ka dirwa jalo.

Di ama batho bao ka tsela ya gore ba ka feleletsa ba santsane ba batla go dira dilo tseo le fa ba godile, ga motho a ne a itlosa bodutu kgotsa a ikentsha bodutu ka selo a le ngwana o ka se tshola jalo le fa a godile. Ke ne ke rata go bala dibuka ka go ikentsha bodutu, mme le jaanong ke santse ke kgona go dira jalo le fa ke godile go bala dibuka go ikentsha bodutu.